Fela jaaka metshameko ya setso e tlhalosiwa ka dikgaisano tse di masisi, mme gape e na le bontlha jwa boitlosobodutu jo bo gogelang batho ba le bantsi, jaaka motshameko wa kgaisano, ditlhopha le dikgaisano, go tlhoka bokgoni le leano, bokgoni jo bo kwa godimo, jaaka boitlosobodutu, go bogela, mokgwa wa go tshameka, go tshameka mmogo le setšhaba, tirisano mmogo, motshameko le boitlosobodutu di a kopana ka gonne batho ba bantsi ba leka go tshameka ka bokgoni.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana ya ga metshameko mo go botlhokwa mo dikarolong dingwe, le mororo metshameko eno ya di-mobile le yone e na le mefuta mengwe ya matswela a mantle. Go na le mabaka a a farologaneng a tlhalosang ditiragalo tse go senyegela ga metshameko ya setso le ya ka nama, go latlha kgatlhego ditlhotlhomiso di bontsha gore bontsi jwa bana le bašwa di tlhopha didiriswa tsa motlakase go na le go tshameka metshameko ya setso ya kwa ntle e ba neng ba e tshameka pele.

Ke metshameko o ka e tshamekang e mošwa ke , Counter-Strike 2, Apex Legends, League of Legends, . Metshameko e mengwe ya kgaisano e e tseneletseng Street Fighter 6, Rocket League .

Ditlamorago tsa boitekanelo go itlhaola mo setšhabeng, go tshameka mo ditlhatlhobong, didiriswa tse di tlhomphegileng dinaka le tse di dirang tiro e nngwe fela, tirisano e kgolo, go fitlhelela le go nna bonolo, go nna bonolo go tshameka , modumo le tirisano mmogo, tirisano le kgotlhang, metshameko e tshamekiwang le batho ba bantsi ka inthanete, metshameko ya kwa mafelo a iketlileng, diponagalo tse di ikgolaganang le kitso e e tokafaditsweng, di tshwanetse di di boammaaruri le tse di tseneletseng, boammaaruri jo bo sa tlwaelegang le boammaaruri jo bo tlhotlheleditseng AR.

Se se kgatlhang thata ka metshameko e matlhajana go nna motlhofo le go kgonega, mefuta-futa ya metshameko, go kgona go thusa go tlosa mogala le go retibatsa maikutlo, go rotloetsa kgopolo, go kgona go go dira gore o kopane le batho ba bangwe. Dintlha tse di dirang gore metshameko e nne e e kgatlhang go na le dintlha tse di ka tse di kgatlhang metshameko e kgatlhang thata e dira ke go dirisa maikutlo a batho, go nna le maemo a go dira gore go tshameke botoka, go nna le maemo a raraneng le maemo a botlhofo, go go thusa go dira gore o tsamege ka ditiro di dirisa ditiragalo tse dintsi.

Sediriswa sa go tshameka se ka nna khomputara, selo botlhalefo, smartphone kgotsa kgaiso ya motshameko gaming console jaaka Xbox kgotsa PlayStation. Inthanete e e lekaneng go tlhoka gore go nne le inthanete e e matlhagatlhaga e sa go ntsheng mo metshamekong kgapetsa-kgapetsa. Metshameko e ratang go tlhokega gape gore o tlhame akhaonto mo metshamekong mengwe go simolola. Didiriswa tse di oketsegileng fa o batla go tokafatsa motshameko wa gago, o ka tlhoka go dirisiwa tse di latelang mouse ya motshameko e e nang le tse di rulaganyeditsweng, keyboard ya motshameko o matlhagatlhaga, headset e tla go thusang go buisana le batshameki ba bangwe, metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke Minecraft .